Nna le motswalle waka re rata mmino, ona o rorisang ntate Modimo. Ka hoo, re tla rera hore re tla apara mese ya rona e mmala o motsho e metelele. Re rwale dituku tsa rona hloohong, re kenye masale a rona. Re be re itshase ka viki melomong mona. E be ho ya teng, re tla kopa hore ntate wa ka a re tsamaise ka koloi ya hae, ho fihla di award-eng mono.

Nka qala pele ka kgothaletsa, hore ho be le batho ba tsamaisang dipampiri, ntlo le ntlo, hore ba bale di pampiri tseo. E be hape ke etsa mokgatlo moo re kopanang teng. Moo e mong le mong a tlang ka pampiri ya hae. A tlore a tlo re share-rela hore yena o badile le ka eng pampiring ya hae, a be a re balle yona. Sena se ka kgothaletsa hore batho, ba kgutlele ho bala dipampiri.

Ke nahana hore boholo ba hore, batho ba bua maka hakana. Ke hobane haba tsebe ditlamorao tsa ho bua maka ka batho ba bang. Re ka qala pele ka ho, ka tlhahiso leseding ya ditlamorao tsa ho bua maka ka batho ba bang. Hore motho a ka qetelletse a kene tjhankaneng ka baka la ho ekeletsa e mong ka leshano. Hape re rute hore ho bua leshano ha ho a loka. Ka ha, ha e ne le wena ba neng ba buile maka ka wena, o ne o sa tlo e thabela. Sena se re ruta ho phela hantle le batho. Le hore re tshwarane hantle ka batho jwalo ka ubuntu.

Ho boloka data ya ka hore e nqete beke. Ke qala pele ka hore ke shebe hore, di app-ong tseo ke di sebedisang founung ya ka kapa, mohaleng wa ka. Ke sebedisa nako e kae, ka letsatsi. E be ha nako eo e se e fedile. Ha ke sa sebedisa data, ebe ke be a phone, e be hona le ntho eo ke e etsang. Ya bobedi, ke hore kereke data e ke tsebang hore e tla nqoba beke kaofela. Ke sa reke data letsatsi le letsatsi.

Ka maemo a jwalo, ke latela mehato e hlophisehileng, ho fumana puisano e nepahetseng. Ha ke emetse mohala ho tswa company eo ke entseng kopo ho yona. Ke qala ka ho etsa bonnete hore ke lekola mohala o buang. Ke diqoso ka ho bala nomoro e etswang, le ho netefatsa hore etswa company-eng. Ha ke utlwa mehala ya spam. Ke ka etsa ho di-block-a, kapa ho kopa ho kenya di-setting tsa mohala ho thibela mehala e o e seng ya bohlokwa. Ha ke bona dinomoro tse sa tsejweng, ha ke reke ho di amohela kapa ho qoba hoba le kutlwisiso bakeng sa ho ba reretswe. Ke ntse ke le hlokolosi, ke latele mehato ya polokeho, ho qoba bohlaswa.

Phihlelo eo re ka e fihlelang le bahiri ba ka ke hore, ha o ntsa satellite ya hao leboteng. O tla tlametse ke hore o lefe, kgahliso e mpe eo o tlabeng o e sile ya masoba mehaong ya ka. Ebe ba tla patala ho lokisa masoba a o. Kapa, ke tla etsa hore mohirong ho be le di-satellite tseo ho sa tlo hlokeha hore bahiri haba fihla batle le di-satellite tsa bona, ho qoba ho siya masoba a a sa kgahliseng meahong. Ka hoo ba tla tlametse kore ba patale ho feta, haeba ba batla di-satellite moo ba dulang.

Mohala wa ka wa thekeng ke o rekile, ke o rekile ka sekete ka diranta tse sekete le mashome a mahlano. Ka selemo sa twenty-fifteen. Mme ke ithutile ho sebedisa ona, ka mokgwa wa hore ho ne ho na le dipampiri tsa taelo ka hare ho lebokoso leo ke neng le tswelella le mohala waka wa thekeng. Mme ha ntse ke ya ke sebedisa. Ke ha ke tla ithuta hore e sebetsa jwang.